Ukusebenzisa iteksi ke yinto endiyenze ndisemncinci kakhulu ndisaqala isikolo. Bendisebenzisa iteksi ukuya nokubuya esikolweni, loo nto ke okanye amava endinawo ndaye ndaphawula into ithile ethi, xa usiya endaweni futhi ke ungayazi le ndawo oya kuwo, into yokuqala ekufuneka uyenze kukuthetha nomqhubi wetekisi leyo umbuze uba uyayazi le dilesi uya kuyo. Loo nto ke yenza into yobana if, ukuba yena akayazi akwazi ubuzisa azokwazi ukukubonisa iteksi ezakuthatha ikuse kule ndawo uya kuyo. Uqala kwam ukusebenzisa ke iteksi ke zange kube yinto embi, zange ibe ngamavama amabi.

Kwiminyaka emithile ndandihlala eNtshona Koloni eKapa, kwilokishi yaseGugulethu, kulapho ke iimfazwe zeeteksi zikhoyo ixesha elininzi. Minazana ithile ke siphangela kusekuseni, seva ke izithonga zompu kanti ke ngokudutyulwa omnye wabaqhubi beeteksi. Yasichaphazela ngehlobo elibi ngoba ke yayingengombona omhle futhi ke kwakunzima kwa uba siyofika emsebenzini kwangethuba, kwanyanzeleka ukuba singene emisebenzini ixesha lokungena seligqithile ngoba kaloku kwakuphithizela aba bantu boncedo lokuqala kunye namapolisa kwirenki apho ke sikhwela khona iteksi.

Akukho nto ingako imbi ke ngokukhwela uloliwe ndingathi ke zizinto ezimbi ezehlela abantu ngaphezu koko into yobana zikhona iindawo ke apho uloliwe agcwala kakhulu fumaniseke into yobana ke abantu bakuthi bakhuthazwa, behleli nje okanye bemile nje apha kuloliwe izinto zabo ziyathathwa ngootsotsi. Okanye ixesha elinintsi uloliwe usuke ume kwampengempenge ungakwazi ukuqhubekelela phambili, iye ke ibe yenye yezinto ke yezinto ezimbi ngoba ke abantu baye bangafiki ngexesha emisebenzini okanye ezikolweni.

Mmelwane, akulungaga ukumane unika unyana imoto aqhube phakathi kwabanye abaqhubi abanazo iimpepha zokuqhuba ngoba ke unyana xa yenze into okanye enze ingozi okanye watshayisa umntu ngale moto, yonke laa nto iza kubuyela kuwe ngoba kaloku nguwe omnike imoto abe engenazimpepha zokuqhuba imoto leyo. Kufuneka ke singabantu ke, mmelwane, ke nokuba ke ungumntu obumfundisa ukuqhuba umntana kodwa ke umfundise ukhona nawe ulapha emotweni. Ungamniki ukuba ahambe yedwa ngale moto ngoba kaloku kwenzeka into phaya ungekho yonke laa nto izawubuyela kuwe, ungazibona sowuthothoza iminyaka esiseleni ngenxa yaloo nto.

Imfazwe yeteksi ke yakhe yandichaphazela ngolu hlobo lokuba kwakhe kwadutyulwa ke umqhubi weteksi kwindawo yaseNtshona Koloni ekuthiwa kuseGugulethu, kwenye yeelokishi zaseKapa. Loo nto ke yasichaphazela ke ngoba ke sasingabantu abaya kwiindawo ezahlukeneyo zokuphangela kwanyanzeleka ke ukuba kuthathwe ixesha ukuba kuzothathwa umzimba nalowo umzimba womntu oseyiswelekile ke awungombono omhle ngelo hlobo.

Into endinokuyenza ke kukutyala nje amagosa wezendlela kwezi renki abantu abakhweliswa kuzo ezi teksi eziza kuqinisekisa ukuba iteksi nganye ilayisha ngokwenani elibaliweyo kwiteksi leyo. Okwesibini, kwezi ndlela ziphumayo nezingenayo kwezi dolophu okanye kwezi lokishi, kuphinda kutyalwe nje amagosa wezendlela nakhona livumelekileyo na ukuba likhwele.